Umphakathi wemaplasini ungazuza khulu, lokha imikhiqizo yabo nayingathengiswa ngaphetjheya. Bangakwazi ukuthi bathathe izuzo yabo le ebayenzako nabathengisako, bakwazi ukuthi bathuthukise umphakathi wabo begodu bakwazi nokuzakhela amavikili wokobana, bakwazi ukubonisa umphakathi wangakibo imikhiqizo ebazabe bayenza.

Iye zikhona iinthelo ezisetjenziswa ukwenza imitjhoga yokulapha njengelamule.

Umhlobo wehlabathi owenza bona imirorho imile kuhle khulu yihlabathi enonileko begodu ethambileko. Ihlabathi efuna ukuba sanzinyana ngokombala.

Umtjhiso orhageleko lo, ukungenza bona kutlhayela ukudla eSewula Afrikha ngombana lokha nakutjhisa khulu kuba nesomiso begodu lokha nakunesomiso ukudla kuyatlhayela ngombana kuyoma phasi kungasakghoneki bona kutjaleke. Neentjalo ziyafa ngomtjhiso omkhulu.

Iye ngombana bayakwazi ukuthi bayelelise abalimi ngeendawo ezilungileko lapho ebangatjala khona, ezingekhe zafunyanwa kutjhuguluka kobujamo bezulu.

Amahlelo angenziwa nokulwisana nokutlhayela kwamanzi, kukobana urhulumende akhe amadamu anzunzwana wokobana amanzi akwazi ukudoseka khona aye epompeni zangemakhayeni begodu urhulumende angenza isiqiniseko sokobana unikela umphakathi iintanga zokobana bakwazi ukukhelela amanzi. Enze nokobana amanzi avulwe ngeskhathi, avalwe ngeskhathi ukwenzela bona bazokwazi ukonga amanzi.

Ukungabi nenarha kwabantu abatjha abasekorweni yekwezokulima kubalimaza khulu ngombana abakwazi ukuthi bazenzele amathuba womsebenzi. Bazivulele iinsimu zabo lapho bazokulima khona njengombana amathuba womsebenzi la enarheni amancani kangaka. Abakwazi ukobana baphilise imindeni yabo nokobana bazenzele into engabasiza nabo ukuthi bafake imali eenkhwameni zabo.

Iye, iindlela ezitjha zokuthelelela amasimu amakhulu ziyakghona ukwanelisa iintjalo ngombana ubona kobana iintjalo zabalimu abanamasimu amakhulu, zikhula kuhle begodu ababi nomraro ngokukhiqizela amavikili amakhulu.

Ifuyo ilimala khulu emtjhisweni orhageleko lo ehlangothini lamanzi ngombana uthola bonyana kuba nesomiso, amanzi akasatholakali lula, lokha abalusi nabazilusileko bazise entabeni, azisakghoni kobana zithole amanzi ngombana komile phasi uthola kunganamanzi namancani.

Umengu uhloma ehlobo, lokha ilanga nalitjhisa kuhle begodu kufuthumala kuhle begodu izulu lina khulu ngombana lifuna amanzi athe ukuba manengana.

Awa, abasekelwi ngokwaneleko abalimi abonelwe mawuruwuru ngombana urhulumende akabaqaleleli ngelihlo eliseduze, okobana akwazi ukubarhelebha ngalokho ebalahlekelwe ngikho lokha kwaba neewuruwuru.

Iinthelo ezintathu ezisiza umuntu onomraro wobulwele bamehlo i-orentji, madribe kanye nekiwi.

Nangabe umniniplasi ubarholela kuhle ababeregi bakhe, asikho isidingo sokobana angabathutha abase emberegweni lokha nakuna izulu. Bona abasebenzi kufanele benze icebo lokobana bakwazi ukuba semsebenzini ngaleso skhathi ekuphumeni eenkhwanyeni zabo.

Imirorho eyandise ukutjalwa ebusika yispinatjhi.

Indlela elula yokufikisa ilwazi kibomma malungana nezokulima, kukobana kwenziwe imihlangano emphakathini kubizwe abantu ababomma ukobana bazokunikelwa ilwazi elinengi. Banikelwe nerhelebho kezokulima begodu ingasatjaliswa neenkundleni zokuqhumana ngombana yindlela elula esetjenziswa babantu amalanga la.

Umuntu ongumma kufuze athome ukubandulelwa kwezokulima lokha asese sesikolweni nabenza ibanga letjhumi. Kulula kobana bafundise abentwana besikolo ababentazana ngezokulima nokobana kulinywa njani. Ukwenzela bonyana nabakhuphukako, baqhubekela phambili babe nelwazi elinengi. Bakwazi nokobana bathathe iimfundo ezimayelana nezokulima.

Indlela itheknoloji ingathuthukisa ngakho zokulima kukobana kwenzwe imitjhini yokobana kukwazi ukuthola indawo elungileko bona kungatjalwa kiyo. Abalimi benzelwe indlela elula yokobana bakwazi ukuqhumana namavikili amakhulu ukuze bakwazi ukukhiqikiza imikhiqikizo yabo nokobana abalimi bakwazi ukuthola ubujamo bezulu nokutjhuguluka kobujamo bezulu eenkundleni zokuthintana.

Awa, angiboni bonyana umtjhiso lo ungalawuleka ukuvikela iintjalo ngombana umtjhiso ufana nemvelo uzenzakalela ngendlela yakhona.

Iinthelo ezifuna umtjhiso khulu ukuze zimile kuhle likhabe, umengo kanye nepenapula.

Ibhanana sithelo esinamakelo atjheli, nawufuna ukusidla uyasihluba ngaphakathi usithola simhlotjhana.

Mnikazi weplasi ofanele ukwakhela abasebenzi iindawo ezingcono zokuhlala ngombana abasebenzi laba, basebenzela iplasi lakhe. Basebenzela ukuthuthukisa iplasi lakhe begodu basebenzela ukufaka imali eplasini lakhe, iinzuzo iya kumniniplasi. Yeke-ke kumsebenzi wakhe bonyana abakhele iindawo ezingcono zokuhlala.

Iye kuqakathekile bona abentwana badle imirorho, ukwenzela bona bakhule kuhle begodu neempilo zabo zibe zihle.

Iinthelo okateleleke bonyana uzipheke ngaphambi kobana uzidle mrorho, mazambane, amabhontjisi, ithanga kanye namasela.

Iye, zokulima ziyawukhulisa umnotho wenarha yekhethu ngombana amathuba womsebenzi avezwa balimi manengi begodu imali evela eenarheni zangaphandle, lokha abalimi nabakhiqiza imikhiqizo yabo yangaphandle yinengi begodu yenzi siqiniseko sokobana iletha ukudla okwaneleko enarheni.

Iye, ngiqaphele bona amalanga la, linengi ilutjha elinekareko kezokulima. Yeke-ke ngiyacabanga bonyana nabangahlonyeliswa ngamakghonofundwa aneleko wezokulima bangazibandakanya ekorweni le.

Abosomaplasi bangakhulumisana nabaphathi beentolo, ukobana babafakela imikhiqizo yabo eentolo zabo.

Imirorho eyandise ukutjalwa ebusika mnawa kanye nomphurhu. Umphurhu ekumrorho womgade.

Ilutjha elizibandakanya khulu kwezokulima ngeleendaweni zemakhaya ngombana bona bakhulele eduze nabantu abalimako nabantu abathanda ifuyo nokutjala. Yeke-ke lokho bakuthathela ekhaya bakunyela eduze kube segazini begodu bakwenze.

Iperegisi, isthelo esibumbeke sabhodlwana encani enganela esandleni. Imhlobohlobo yeemperegisi sineperegisi ehlaza, etjheli kanye nebovu. Nawuyidlako ineliqa elincani ngaphakathi ekuthiwa yimbumbulu.

Iye, ukubhora bese kudoswe amanzi phasi kungasiza ukuphungula ukutlhayela kwamanzi ukuthelelela emaplasini ngombana kuzokuba namanzi aneleko, ukuthi abosomaplasi bakwazi ukuthelelela amasimu wabo.

Abantu abasebenzisa amanzi angakahlanzeki ngingabapha isiyeleliso sokobana, bawahlwengise amanzi lawo ngaphambi kobana bawasele. Bawabilise benze isqiniseko sokobana ifeyilarhude engaphakathi kwamanzi iyasuka.

Awa, akukakateleleki bona abantu abalimako bazibhorele amanzi wabo wokuthelelela newokusezifuyo ngombana kulilungelo labo ukobana, bathole amanzi avela kurhulumende ngokobana bakwazi ukwenza izinto zabo.

Ilamule sithelo esitjheli ngaphandle nangaphakathi, simhlotjhazana sakubatjhayeli. Nawusidlako siswiri begodu ngathi siyababa. Sineentanganyana ezincani ngaphakathi.

Iye, ngokubona kwami abomma bayazithanda zokulima ngombana amalanga la, abadosi phambili bezokulima bomma khulukhulu begodu ngibo engibona ngathi banesineke sefuyo begodu ngibo abathanda ukunakekela amasimu khulu.

Iinthelo ezihlanu ezihlaza ngokombala iperegisi, mapiyere, amadribe, ikiwi kanye namahabhula.

Iindlela zokufumana amanzi wokuthelelela amasimu amakhulu kilesisimo esirhageleko. Kukobana abantu abanamasimu, bathole iinlori ezithutha amanzi ukuze bakwazi ukuwabeka. Bawafake eentankeni bakwazi ukuthelelela namhlazana amanzi angaphumiko eempompini.

Iindlela ezilula zokuzalisa lula amadamu ngamanzi weenkhukhula ezitjhiywa lizulu elikhulu. Kukobana, kwenziwe amaforo amakhulu atjhinga emadamini ukwenzela bona namhla izulu elikhulu likhona, amanzi la atjhiywa lizulu akwazi ukwehlela ngaphakathi kwamadamu woke akhona akwazi ukuzala msinya.

Ngingathatha amagadango wokobana ngikwazi ukuthola irhelebho nokobana ngikwazi ukuvula isimu etjha, lapho kulungile khona bona ngingatjala khona ngabutjha. Ngingaya kurhulumende, ngibawe khona irhelebho.

Kungenzeka bonyana iintjalo zakho uzivune ngaphambili kwesikhathi nofana banengi abantu abathengisa izinto ozitjalileko ngendaweni ohlala kiyo nofana kwesinye isikhathi, kungaba kukuthi awukakhankasi kuhle ukuze woke umuntu azi bona umlimi othengisako.

Isiphila esithengwa khulu hlangana nesiphila esibovu nesimhlophe, yisiphila esimhlophe ngombana inengi labantu bathenga isiphila esimhlophe.

Kungenzeka bonyana eSewula Afrika akunandawo ezilungele ukutjala ikoroyi enengi nofana bancani abalimi abakwazi ukutjala nokuvuna ikoroyi eSewula Afrika.

Iye, ipuphu yesiphila ezibovu isathengiswa eentolo ezinengi ngombana kwesinye isikhathi navane ngiye eentolo ezinengi, ngiyayifunyana bonyana ikhona.

Umuntu osathoma ukubhura ngesiphila ngingamlemukisa bona arhwebelane neenarha zangaphetjheya ngombana ngibona kwanga iinarha zangaphetjheya, azinabo abalimi abanengi ababhura isiphila.

Iye, uqinisile ngombana ngeLimpopo inengi labantu lisonda khona e-ZCC begodu isondo leli liyelelisa abantu bonyana badle khulu ipuphu yamabele kunepuphu emhlophe.

Ungazama ukobana wakhe i-greenhouse le abatjala ngaphakathi kwayo iintjalo nabakwazi ukunakekela iintjalo ngaphakathi kwayo, kungabi nokuthi isimo sinjani nofana i-weather injani.

Iye, nakungenzeka bonyana iSewula Afrika ithole amazwe amanengi engarhwebelena nawo ngesiphila, lokho kungaletha amatjhuguluko amanengi emnothweni wekhethwapha ngombana ingenza imali enengi, ngokurhwebelana namanye amazwe ngesiphila.

Ungathoma ngokobana uthole amarhwebo amakhulu ongarhwebelana nawo, niyenze ikontraga yokobana nizokuphana njani isiphileso begodu nizokuphana njani amabele begodu nizokubhadalana njani, ukuze yoke into ikhambe ngekambiso ekungiyo.

Ungakwazi bonyana uthole abalimi abaphezulu abanamalimi wamalamune, owabonako bona asezingeni eliphezulu, ukhulumisane nabo ngokobana bakuthengisele imbewu le ebatjala ngayo nofana utjhinge eentolo ezikulu, eziphatha imbewu.

Kunamasimu amakhulu la atholakala lokha nawuya nge-Stoffberg uvela ngeMsilakondlo, kulapho khona kuneentjalo ezinengi, amahabhula akhona nakhona. Kulapho khona abantu abathenga khona ngobunengi begodu ngibona kwangathi intengo yakhona iphasi.

Usutha khulu lokha nawudle isiphila ngombana isiphila siyithelo esibizwa ngokobana yi-starch, i-starch esenza bonyana nawusidlileko, ngemathumbini kugcwale nta.

Ama-ovakhado ngekhaya atholakala khulu ngombana inengi lemizi la ngihlala khona, litjale ama-ovakhado begodu kulula bonyana uwatjale uwathole nawe ama-avakhado, uwatjale begodu amila msinya khulu.

Umraro kungaba kukuthi amakonyana lawo uthola bonyana asikazi woke akafumani iinkunzi yeke-ke lokha nawuthola iinlwane nofana ifuyo kufanele kube nekunzi phakathi ezokwazi bonyana uzokwazi ukuba namakonyana amancani.

Ngokuya ngami, lokha umuntu nakathola ifuyo ngonobangela wokobana ufuna ukuyihlaba, athengise inyama yakhona, kufanele angayilindi ibe neminyaka eminengi ngombana inyama yakhona kufanele ibe sezingeni eliphezulu nezingeni elirerhe bonyana abantu bangayidla.

Iye, kufanele lokha nawumumuntu othenga ifuyo ngonobangela wokobana ufuna ukuyihlaba, uthengise inyama yakhona, kube mumuntu ogadako begodu otjhejako bona ifuyakho idla ini ngombana kwesinye isikhathi uthola bonyana idla izinto ezinetjhefu, inyamakhona engaba yingozi ebantwini abazoyidla.

Ungazipha neentjalo ezihlaza, utjani obuhlaza nofana amabhala wotjani.

Kungabangelwa kukobana nawuhlaba inyama yesintu, awukhambisi ikambiso ekungiyo. Uthola bonyana umane uyayihlaba, awuyenzi lutho, uyilisa injalo, kanti kufanele kube nezinto ozenzako kiyo inyama le, ukuze izokwazi ukuba sezingeni ekungilo.

Iye, ngombana lokho kwenza bonyana inyama yakhona ihlabeke kuhle begodu ungatholi bonyana iyasogola lokha nawuyihlabako, uthole bonyana seyiphumela iingazi ngaphakathi emzimbeni, zibange amahlwili.

Awa, lokho akusiyiqiniso. Inyama ehlatjiweko akuyi ngokobana ihlatjwe ngubani ukuze ibe mnandi. Kuya ngokuthi ikomo leyo nofana inyama leyo inesikhathi esingangani nofana injani, akuyi ngokobana ubani uyihlabile ozokwenza bonyana inambitheke kamnandi.

Iye, kuqakathekile lokho ukobana abantu abazozithenga bakwazi ukuzihlukanisa begodu bakwazi bonyana ezitjha nofana ezisanda ukuvela ngiziphi begodu ezihlezi isikhathi eside ngiziphi ngombana abanye abantu bakhetha bonyana kube ziinkomo ezihle nezisanda ukuvela abazithengako, abanye bona bafune bonyana bathole ezisele zihlezi isikhathi.

Zingathengwa khulu eSeshego eLimpopo kunakwangaKwaNdebele ngombana eSeshego eLimpopo kukhona lapho abanamasokana amatjha khona ngobunengi, kwaNdebele khona abasibanengi abantu abanamasokana amatjha.

Amathambo ungawathengisela abantu abanefuyo enjengezinja, edla amathambo.

Iye, akunandaba bonyana ikomo leyo ihlatjwe injani, solonkana yona inyama yakhona isese yihle, isese yitjha, kungasi yikomo edala.

Iye, ngicabanga bonyana zidla ngokwaneleko ngombana lokha nawuzivulela ngesimbi yethoba ekuseni, uzivalele ngesimbi yesine, zithola isikhathi esinengi zokobana zikwazi ukudla begodu zikwazi nokuthola amanzi aneleko.

Iye, lokho kungenza bonyana inyama yakhona ibe yihle, inone begodu ithole ukuqina kuhle.

Kungenzeka bonyana iinkomo lezi azitholi ukuzilula, zihlale zivalelwe begodu azitholi namanzi aneleko.

Kungaba kuhle bonyana omunye nomunye umhlobo ufakwe esibayeni sawo, ukwenzela bona abathengi bakwazi ukuzihlukanisa begodu bakwazi nokukhetha kuhle lokha nabazokuthenga.

Awa, lokho akukwenzi bonyana inyama yakhona ibe nomehluko. Okusemqoka kukobana yona kuyinyama eseseyitjha begodu engakahlali isikhathi eside.

Mina ngibona kwanga indlela engcono, kukobana zona ziphume, zikhambe ziyozidlela emadlelweni. Lokho kuzenza bonyana zithole nako ukulula iinyawo begodu zenza nenyama yakhona bonyana ingabi yinyama ezele amafutha nofana inyama engasiyihle.

Ngicabanga bona unobangela owenza kobana abafuyi abanengi bezimvu bafuye izimvu ezimhlobo ofanako. Kukobana abanye abafuyi bezimvu bathola iwuli ezimvinezi bayithengise nofana i-cotton yeke-ke basuke bafuna kubemhlobo ofanako bonyana i-wuli leyo nofana i-cotton leyo ikwazi ukufana.

Awa, abahlali bemaplasini abanalo ilwazi elaneleko ngobunikazi benarha. Ngombana kwesinye isikhathi uthola bonyana abahlali bemaplasini bayasuswa nofana bayatjhidiswa lapha bahlala khona. Ngonobangela wokobana bahlezi eendaweni okungezabanye abantu. Uthole bonyana umuntu loyo indawo leyo sekayayifuna ufuna ukuyiberegisa ukwenza irhwebo nofana ukwakha iplasi.

Abahlali bendaweni yangekhethu ipilo bayiraga nzima khulu lokha kunesomiso. Uthola bonyana namanzi abasawatholi eempompini. Kufanele balinde iimvaterekani bonyana zizobathelela abasakwazi nokobana batjale. Ukuze bathelelele iintjalo zabo abatholi amanzi aneleko. Kwesinye isikhathi uthola abanye basuka eendaweni lapho bahlala khona batjhinge kezinye ezibomakhelwane ezikujana nalapha bahlala khona ukuthi bathole amanzi. Abanye amanzi ayabatlhayelela babawe kibomakhelwane. Abanye kumele bawathenge amanzi la woke yeke-ke neemfuyo zabo azisakwazi bonyana zithole amanzi aneleko wokusela.

Ngicabanga bonyana abalimi kufanele bazijwayeze ukunakekela iintjalo zabo neemfuyo zabo. Lokha nakunomtjhiso omkhulu olethwa matjhuguluko wobujamo bezulu bakwazi bonyana bazinakekele iintjalo zawo banakekele nefuyo yabo ngendlela elungileko. Lokho ebangakwenza kukobana bahlale bazithelelela bahlale bazipha amanzi begodu bahlale bazi nokobana umtjhiso lo ukhamba ukhambe ufikephi begodu uphela nini.

Ngokubona kwami ngicabanga bonyana abalimi beSewula Afrika beminyaka ehlukahlukeneko ubulili obuhlukahlukeneko, nombala ohlukahlukeneko bazuza ngokulingana emnothweni welizweli. Sekuya ngokobana ngubani obesemkhakheni lo isikhathi eside begodu ngubani onelwazi elinengi ngezokulima ukudlula omunye ukobana ubulili umbala nokobana iminyaka ingangani angiboni bonyana kuyatjhugulula iinzuzo yomuntu sokobana umuntu wazi kangangani ngezokulima begodu unesikhathi esingangani angenelele zokulima.

Ngicabanga bonyana mamala ukobana inyama ezele eenlarheni zeSewula Afrika ngeyeenkomo zokwetjiwa. Ngombana angicabangi bonyana abosomarhwebo abarhweba eenlarheni bangafuna ukuthenga iinkomo ezetjiweko nofana ukurhwebelana nabantu ebeba iinkomo. Ngombana lokho kuyokwehlisa bekumotjhe isithunzi serhwebo labo lokha nakungenzeka bonyana babanjwe.

Ngicabanga bonyana unobangela owenza bonyana inyama yekomo osanda ukuhlatjwa iphophiswe iingazi ntanzi kukobana abafuni bonyana inyama le izale iingazi nofana ibumbane amaqa okumahlwili.

Ngokubona kwami awa ayikho into esolisako ngotjwala besintu ngombana bona bubonakala bubutjwala oburerhe.

Ngokubona kwami okubangela bonyana abantu bemakhaya nemalokitjhini badzimelele khulu ekufuyeni nekuthengiseni iinkukhu. Bangabi banengi abathengisa ezinye iinyoni njengeenciliba namagalgune kukobana abantu abanengi badla iinkukhu eendawenezo begodu abantu abanengi basebenzisa iinkukhu eendawenezo. Yeke-ke abasibanengi abantu abadla inyama yegalgune nenciliba begodu abanye abantu ababoni iinciliba namagalgune njengeenyoni ezidliwako.

Ngicabanga bonyana nabo ukuyababizela ukobana bakhulise bebanakekele iinkukhu lezo eendaweni zabo. Yeke-ke kufanele nabo babe nenzuzo enengana engaphezu kwale ebayiberegisako lokha nabakhulisako bebanakekele iinkukhu zabo. Yeke-ke kumele kubenezinto ebazenzako ezinengi ezizokwenza kobana iinkukhu lezi zikhule ngefanelo begodu zibe ziinkukhu ezithengekako. Yeke-ke lokho kubenza bonyana badinga imali enengana begodu babize imali ephezudlwana enyameni yekukhu.

Iye, abantu abatjha bangazikhuthalela zokulima urhulumende nakangabasekela ngeemali neensetjenziswa. Ngombana esikhathini sanje abantu abatjha ngiyababona bonyana bayazenza iimfundo zokulima begodu banekareko khulu kezokulima. Yeke-ke ngibona bonyana batlhoga imali begodu batlhoga neensetjenziswa ukobana bakwazi ukuqhubekela phambili nezokulima. Abantu abanengi bathola ama-learnership amayelana nezokulima i-Agriculture. Yeke-ke ngiyabona bonyana lokho nakungaqhubeka begodu urhulumende abasekele ngakho koke lokhu ebakufunako kungaba nabantu abatjha abanengi abavula amasimu wabo, abavula iintolo zabo abathengisa lokhu abakutjalileko.

Ngicabanga bonyana abantu bemakhaya ukuze bakuthande khulu ukufuya iinkomo neembuzi. Kukobana banekareko khulu ekufuyeni iinlwani lezi. Yeke-ke emakhaya abantu laba bahlakaniphe khulu ngonobangela wokobana eendaweni zemaloktjhini abanazo iimfuyo lezi begodu esikhathini esinengi ngibo abantu emaloktjhini ebazifunako iimfuyo lezi. Yeke-ke lokha nabazifunako batjhinga emaplasini bayozithenga. Yindlela ehle leyo abantu emaplasini abazenzela ngayo imali nofana inzuzo.

Ngicabanga bonyana unobangela wokungatholakali kweenhlahla zefuyo eendaweni zemakhaya kukobana abodorhodere nofana imitholapilo yeemfuyo ayitholakali ngeendaweni zemakhaya. Yeke-ke nguye unobangela loyo owenza bonyana neenhlahla zakhona zingatholakali lula kufanele endaweni kube nabodorhodere befuyo ama-vats ukuze nabo bakwazi bonyana bathole iinhlahla zefuyo ngokuseduze.

Iye, abantu ekhabe bahlala emaplasini athileko osele athengwe ngomunye usomaplasi banelungelo bokunande babuyela bayokuphahla emathuneni wabokhokho. Ngombana usomaplasi loyo uthe nakalithengako iplasi lelo bekazi bonyana kunabantu egade bahlala lapho. Yeke-ke abantu lapho banawo amathuna wabantu abalalako bemindeni yabo lapho. Yeke kufanele bakwenza kukobana banande babuyela bayokuphahla khona usomaplasi yena akukafaneli bonyana abenekinga lapho. Yeke-ke yena ekufanele akwenze nangabe unayo ikinga ngokobana abasize abantu labo ukuthi bakwazi ukutjhidisa amathuna lawo bawase endaweni lapho esele bahlala khona begodu kufanele lokho koke kubhadalwe nguye ngombana lokha nakathenga iplasi leli bekazi bonyana uzokuhlangabezana nezinto ezifana nalezi.